Tipulatifomo leti ni ti tivaka to hlalela sport i soccer bolo ra minenge thenisi na bolo ya mavoko na ku tsutsuma.

U fanele u tshama u ri ku practice-eni u ta kota ku antswisa swikili swa wena swa mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete nkarhi na nkarhi u fanele u ti nyiketa nkarhi wa ku practice u tlhela u va na nkarhi wo ya xiyaxiya e swihoxo na swa kahle.

Sports leyi nga va ka na ntlangu lowukulu i ntlangu wa bolo ya minenge hikuva yi sapotiwa ngopfu eka tiko ra hina ra South Africa na le matikweni ya le handle ene na vanhu va ti sponsor-a ngopfu ku fana na timali leti nghenisiwaku ebolweni ya minenge leswaku yi ta nangutiwa ngopfu na vanhu va tlhela va fambela matiko hikwalaho ka yona.

Ndzi nga hlamula hi ndlela leyi ndzi nga kombela va ntshungu leswaku ndzi kombela rivalelo kambe munhu loyi va n'wi hehlaka a hi mina nakona ndzi kombela leswaku van'wamapolotiki kumbe na lava va fambisaka swiyimo swa pholisi va kota ku ndzi tshungula kumbe va susa eka swihehlo leswi hikuva ku ta ve ku nga ri mina ndzi tlhela na mina ndzi kota ku kombisa akhawunti ya mina ya inthanete emahlweni leyi nga ta komba leswaku mina a ndzi na nandzu.

Vaendli va mitlangu va fanele va monitor-a kumbe va tshama va xiyaxiya leswaku loko ku va na mitlangu vanhu va ti khoma njhani lava nga kona va kota ku endla ku tshinya loku lavekaka eka vanhu lava va endlaka ntlangu wu va hi ndlela leyo biha va tlhela va endla ntlangu lowu nga ta endla vanhu va sirheleleka va tlhela va suka va ye makaya va tshame hi ndlela ya kahle swi tlhela swi va tsakisa.

Ntirho wa wena wo hungasa u nga wu u nga wu endla wu va wa bindzu hi loko ku va ku hungasiwa u kota ku ve ni na wena u endla mali ku fana na loko ku bejiwa loko ku tlangiwa bolo leswaku la nga ta wina or la a nga ta teka khapu hi yena a nga ta va a teka mali hi ndlela yaleyo u ta vo koteni ku endla ka bindzu kambe naswona loko van'wani va ri ku tlangeleni u nga ta na swin'wana ehandle ka ku tlangela mabolo kumbe ya mavoko kumbe ya minenge leswi u nga ta swi xavisa u ri karhi u hungasa.

Ku endla hinkwaswo leswi xin'wana na xin'wana xi fanele xi va na nkarhi wa kona ntirho wa wena wu fanele wu va na masiku exikarhi ka vhiki la u nga ta va u ya ntirhweni loko u ri karhi u hungasa u nga famba hi ma-weekend kumbe ku nga ri xikarhi ka vhiki kan'we evhikini kumbe kambirhi la u nga ta fika u fambisa bindzu ra wena u ri karhi u ri ku hungateni swilo swa wena swi fanele swi va na pulani.

Tipulatifomo to endla mali letinene ti tele ti fanaka na ti-TikTok, ti-YouTube, ti-Facebook laha u nga endlanga tivhidiyo kona kumbe u ti komba ku ve wa tlangela u mutlangi wa bolo loko vanhu va rhandza bolo ra wena leri u ri tlangaka na va view-a tivhidiyo ta wena va tele wa kota ku ri u hakeliwa hi ndlela yeleyo u kuma ntirho wa wena wu .

Ku koka vanhu hi bindzu ra le ka inthaneti u nga swi endla hi tindlela to tala u nga pfula ti-YouTube kumbe u va na TikTok akhawunti kumbe u va na Facebook akhawunti lana u nga ta ku komba talenta ya wena kumbe vuswikoti bya wena u tlhela u fambisa bindzu ra wena kambe bindzu ra wena ri fanele ri koka rinoko hi ndlela leyi u fanele u komba vanhu swilo swa kahle leswi va nga ta ve va swi tsakela va tlhela va kota ku ri va ku landzelerisa ku ya emahlweni u ta kota ku ri u va na ntokoto u tlhela u va na ti-follower to tala.

Masiku lama ku veni vanhu va tiva hi bindzu ra wena u fanele u va na swilo swa ku fana na tipulatifomo ta online ta inthanete ku fana na YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp la u nga ta endla leswi vitiwaka swa ku i advertising ku koka rinoko ra vaxavi nakona u nga endla tipositara la u nga ta famba u maketa u endla ti cells la xitaratini kambe u paster ti-poster la ku fambaka vanhu lava nga ta kota ku ri na vona loko va tsakela ntirho wa wena va kota ku fikelela eka wena.

Suzan leswi a nga swi tirhisaka a nga tirhisa inthanete nakona a kota ku loko a bakile magwinya a veka information ya yena kumbe tinambara ta yena kumbe hi email la a nga ta ve a kota ku kumeka kona hi vanhu leswaku va ta kota ku order kambe naswona a nga pfula catering leyi nga ta kota ku ri a endla swilo emukhuveni ya vanhu va n'wi fonela va n'wi byela swa ku va kombela a ta mucatwini a ta va endlela kumbe eti phatini kumbe la ku nga na mitlangu kona kambe i fanele business ra yena ri advertise-wa ku nga xilungu la vanhu va nga ta kota ku n'wi fikelela .

Tipulatifomo letinene to dyondzisa ti kona eka inthanete to fana na YouTube Facebook TikTok na le ka Whatsapp kambe ngopfungopfu va fanele va endla tivhidiyo lava va nga va ka va dyondzisa kona va tlhela va nyikela ntokoto hi vona swa ku va kumeka kwini va ta kota ku koka rinoko ra swichudeni.

Ndzi nge pfumeli leswaku a hlangana na vatlangi van'wana kumbe vanghana van'wana lava va tivaka ntsena eka inthanete. Hikuva vutomi bya masiku lawa a bya ha tshembisi, ku nga endleka ku va na makhombo lama ma nga ta va kona.

Ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina u tshama a hlayisekile, ndzi fanele ndzi tiyisisa leswaku loko a tirhisa inthanete u yi tirhisa hi vu kahle. Nakona inthanete ya yena a yi a yi kombisi ti-ads ta swilo swo homboloka. Nakona loko a ri karhi a tirhisa inthanete u va a ri ku endleni ka ntirho wa yena wa xikolo, kumbe a lavisisa swo karhi.

Swi na nkoka ngopfu ku u nga tshameli ngopfu inthanete, hikuva ku na vutomi byin'wana lebyi u faneleke ku byi hanya ehandle ka inthanete. Inthanete yi na yona information kambe information-i yin'wana a yi kahle for miehleketo ya wena. U fanele ku tirhisa inthanete hi vukheta, u lava information leyi u lavaka u yi lava nkarhi wolowo, kumbe ya xikolo u tlangela leswi u swi tlangelaka. Kambe ku tlula ka leswo a ku fanelanga u tshama u ri ka inthanete. U fanele u tlangela mitlangu yin'wana, u tshika ku ti endla onge wena a wu na wona ntirho wun'wana lowu u faneleke u wu endla. Swi ta ku onhela miehleketo.

Mintolovelo ya ku vakokwani va garingela vatukulu switori masiku lama a ya ha ri kona, hikuva se hi hanya eka vutomi laha ku nga na tiinthanete, laha un'wana na un'wana a ti tshamelaka yexe a tlangisa riqingho ra yena.

Hikuva masiku lawa dyondzo leyi vana va yi kumaka va yi kuma ntsena eka inthanete, a va ha kumi dyondzo eka vatswari va vona. Nkarhi wa vona wo tala wu va wu ri ka inthanete.

Khale a ku tlangiwa mitlangu yo tala yo fana na , tinketo, kumbe ku famba u ti fihla munhu a famba a lavalava, ku yimbeleriwa, ku famba ku endliwa swimitamitana, hinkwaswo leswi.

Mitlangu yi pfuna ngopfu ku vumba vunghana na ku rhandzana exikolweni hikuva, nkarhi na nkarhi nkarhi wo tala vana va va va ri exikolweni. Exikolweni hi laha vana va kalaka va nga pfumelelekanga ku tirhisa tinqingho hi tiinthanete, kambe hi laha mathicara na vana va kotaka ku interact-a kona va tlhela va dyondzisana swo karhi.

Hi lowu nkarhi wa ku navetisa. Ndzi navetisa nkhuvo wo ya eSun City laha hi nga ta famba hi ya tlanga. Hi tivana na vanghana va hina, hi tlangela, hi tlangela hi tlanga hi mati, hi tlanga ti-games. Ku ta va ku ri hundred rhandi ntsena hi siku lero.

Vuhungasi lebyi byi nga va ka kona i ku endla ti-trip-i laha ku nga na mati, laha ku tlangiwaka ti-game kona. Ku fana na vo Gold Reef City, laha tinqigho ma vekeriwaka ekule kona. Laha ku nga na ku hlangana, ku yimbeleriwa, ku tlangiwa ti-game, ku endliwa hinkwaswo ku ri karhi ku nga na tinqingho ta le nyongeni kumbe thelevhixini.

Caster Semenya u fike kahle laha eka xiyimo lexi hikuva a tshama a ri ku tsutsumeni nkarhi na nkarhi a practice-a, a nga heli matimba. A tsutsuma a tsutsuma ku ku ri karhi na muzimba wa yena kumbe miri wa yena wu ze wu tolovela leswaku yena i mutsutsumi. A tlhela a swi endla swi huma embilwini ya yena.

Vanghana va mina, a ndzi hleketa leswaku hi xava mathikithi hi ya hi ya hungasa eDurban. Laha hi nga ta fika hi tlanga, hi tlanga hi mati, hi vona vo uSharka Marine, hi tlanga ti-games, hi endla swilo swo tala ekule na le kaya. Hi wisisa na mimiri ya hina, hi vona ndhawu yo saseka yin'wani ku nga ri leyi hi tshamaka ka yona.

Ndzi ndzi tsakela ku hlanganela ngopfu ti-trip-i to humela ku tlanga ku fana na vo Sun City, Gold Reef, ku xava mathikithi mi ya eDurban. Laha mi nga ta fika mi tlanga hi mati, mi hubuta, mi tlhela mi vuya mi yimbelela, mi dyondzisana swilo swo karhi, mi hlekelela, ekule na vutomi bya bya riqingho.

Nkarhi lowu ndzi nga hlangana na vantshwa a ndzi ye eGold Reef City, laha ndzi nga fika ndzi tlanga ti-game to tala kona, ndzi dyondza swo tala, ndzi tlhela ndzi dya swakudya swo nandzika. Laha ndzi nga tlhela ndzi endla na vanghana va nyuwana.

Ndzi nga tsakela ngopfu ku endla mintlawantlawa yo cinela e Sarafina. Laha hi nga ta kota ku cinela Sarafina hi ri ntlawa wa vanhu hi dyondzisana ku cina, hi ze hi swi tiva hinkwerhu. Hi famba hi cinela vanhu, laha hi nga ta tlhela hi wina timali kona.

Ntlawa wu endla ngopfu u kota ku vona mavonelo ya vanhu, u dyondza swilo swa swa ku ka u nga swi tivi u tlhela u kota ku endla vunghana na vanhu. U tshama u ri na vanhu mi ri ku hlekeni.

Inthanete a yi na vuhlayiseki byo helela, hikuva makhombo lama nga kona i ku hlayisa a personal safety ya wena, u tlhela u kota ku vona na content ya ku hlayiseka. Kambe van'wana vanhu va tirhisa inthanete laha swilo swa vona swa personal ku fana ni ti-password-i, ti-birthday kumbe yini swa personal, laha swi humelaka handle vanhu va kotaka ku swi kuma. Va tlhela va ku vekela content leyi yi nga ri ki kahle eka inthanete ya wena, u nga ha koti na ku hlayiseka.